Iinthelo ezihlaza ngokombala, yispinatjhi, yikhabitjhi, yi-green pepper, mapiyere nama-apula.

Umuntu ongadli imirorho, umzimba wakhe ugcina sowungabi nepilo, gcina agula, angabi namandla, ehle emzimbeni.

Ukuphepha kokudla. Ukudla kuhlala kuhlanzekile njalo nokunciphisa ukuthembela kwezinye iimfunda. Okwesibili, ukudla kuhlala kunepilo njalo, kunciphisa ukugula namagcikwani. Ukuhlangana komphakathi nokwabelana ngelwazi lweenthelo, kwakha ubuhlobo phakathi kwabantu bomphakathi.

Abanikazi bamaplasi kufanele kube ngibo abazibophelelako ekuletheni iinsiza ebasebenzini babo, njengeendawo zokuhlala, ukudla namathulusu wokusebenza. Nomasipala nawo kufanele ufake isandla ensizini ezifana njengezepilo, ifundo kanye nezakhiwo zabantu.

Umengo yisithelo esinentanga ngaphakathi esidliwa, sitjalwe godu. Uyasidla intanga le yangaphakathi uyayitjala, iyamila yenza isihlahla semengu godu. Sihlaza ngokombala nasihlaza, sinamanzi amanengi phakathi.

Urhulumende angabambisana nabalimu, abasekele ngokubapha iintjalo, ezinye bakwazi ukuthoma phasi batjale. Ukubapha iintregere zokuhlawula emasiminabo, mangabe kukhona abalimi iintjalo zabo ezingakamotjheki asekele ngokubanikela iinedi zokuvala iintjalo. Benzele ukuthi isikhathi esizako iinwuruwuru nazifikako zithole iintjalo zivikelekile ngaphasi kwe-net.

Ivithamini namkha amavithamini atholakala ekhokhonathini nguvithamini C novithamini E. Uvithamini C uqinisa amasotja womzimba, wenza isikhumba sihlale sihlihle njalo. Uvithamini E kuvikela amalungu womzimba ekumotjhakaleni noma ekulimaleni.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo ngeenkati zokuvuna. Kukuthi bavune iintjalo ezingakabi sezingeni lokuthi zivunwe namkha ngilaba abatjale ngesikhathi esesidlulile sokuthi batjale. Abakwazi ukuthi bavune ngesikhathi ekufanele ukuthi bavune ngaso namkha abanye bavune iintjalo ezidliwe ziinlwanyana ezihlala ngaphasi kwehlabathi. Abanye babuye bavune iintjalo ezibolileko.

Umehluko olethwa yindlela etja yokuthelela amasimu amakhulu nokulinganisa nendlela yangaphambili. Indlela yanje, amanzi atholakala empompini, emasimini sekunemaphayiphu wamanzi nempopi ezikwazi ukudraya zithelelele yoke indawo. Eenkhathini zangaphambili amanzi bebalanda emfuleni besikhelela, bekuphelelwa ngebhigiri namkha ngejege kuthelelelwe simu ngasimu.

Ibisi elisengwako lisiza abahlali bemaplasini ngokuthi libalethela imali nabasengileko, bayakwazi ukulithengisa. Ibisi eliswengileko eliphuma ekomeni lenza izinto ezinengi, likhiqiza itjhizi, likhiqiza ibhodere belikhiphe ne-yoghurt.

Amanzi abhoriweko ngekhe akwazi ukuthelelela amasimi amakhulu eSewula Afrikha, ngoba amanzi abhoriweko awabi manengi ngendlela yokuthi angakhona ukuthelelela yoke indawo nangabe kuyafuneka.

Urhulumende nabantu abaphethe zokufunda kufanele bavule amathuba wokufunda kwezokulima. Khulu badose abodade, bakhulume nabodade, abodade bazokukghona ukukhamba bayokufundela zokulima.

Emaplasini kufanele banikelwe amajazi wokUberega ngaphasi kwezulu nangabe izulu liyana mara alini khulu. Izulu nalina khulu ngendlela embi kufanele bajanyiswe abasebenzi bemaplasini, bangasebenzi kufikela izulu nalithulako-ke.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa yikhabe, ma-apula, ma-orentji, ma-lettuce namapiyere.

Iinthelo ezimila ebusika ma-orentji, mrorho, tamati, yi-carrots ne-lettuce.

Umbuso ungathoma ama-campaign wokukhuthaza abantu abatjha ngezokulima, ubize abantu abatjha ngamaqembu ngamaqembu kuvulwe iinkolo zokulima, ufundiswe abantu abatjha ngokulima.

Iinthelo yibhanana, yi-orentji, yi-anyanisi, yikhabitjhi nomrorho.

Ivithamini elitholakala ebhananeni ngu-vitamin B six.

Abantu bemaplasini bahlala ngeendlela ezihlukahlukeneko, izenzo zabo zihlala ziqalene nomsebenzi abanikelwe wona begodu kunezindlu abakhelwe zona abahlala kizo kwasikhatjhana ngoba baberega khona.

Abantu bemaplasini ubudisi, abaqalana nabo ukungabi nemfanelo namkha neensiza ekufanele ngabe bayazithola. Ifundo nezepilo abakhoni ukufinyelela kizo ngoba basemaplasini. Ukungabi nesikhathi somndenabo, bahlala besemberegweni baberega.

Umonakalo otjhiywe yiinwuruwuru kibosomaplasa mkhulu ngombana abasakhoni ukuthola imali engenako fana nokuthi abantu abasathengi, ngoba iinthelo zimotjhekile zimotjhwe yiinwuruwuru. Kanye nefuyo kwesinye isikhathi isuke ifile abasakwazi ukusenga, abasakwazi ukuthengisa inyama.

Abanikazi bamaplasa kufanele kube ngibo abakhela iinsebenzi iindawo ezincono zokuhlala. Urhulumende yena ukhipha isizo namkha irhelebho kubosomaplasa kwaphela. Umnikazi weplasa nguye ofanele abone ukuthi abasebenzi bakhe bavikelekile, bahlala nendaweni evikelekileko.

Abahlali bendawo noma bamaplasa bahlala baneendlela ezihlukahlukene fana nokugcina amanzi ngesikhathi isomiso sikhona bakha iindawo lana bathela khona namkha babeka khona amanzi. Benzela ukuthi isikhathi sesomiso nasifikako amanzi akhona. Enye ukusebenzisa iindlela zokulima ezisebenza kuhle namkha eziberege kuhle njengokutjala iintjalo ezingafuni amanzi amanengi njengekhabe neminye neminye nezinye iintjalo ezifana nemirorho ezingafuni amanzi amanengi.

Abantu ekufanele bakhuthaze abomma ukuthi bazibandakanye kwezokulima ngurhulumende. Urhulumende iinkhundla emphakathini abosomaplasa, iinhlangano ezizijameleko.

Iinthelo ezimila ehlobo yikhabe, yisphila, tamati, yi-cucumber nomengu.

Iindlela ezimbili ezingasetjenziswa ukubulunga ukudla uku-freezer yindlela enye yokonga ukudla namkha kubulunga ukudla kungaboli. Ukomisa ukudla njengenyama benze umrhwabha nefesi iyomiswa nayo.

Abomma abanengi bayazithanda zokulima khulu kodwana kukhona abomma abakatelelwako ukuthi bangene emkhakheni yokulima. Abomma abathanda zokulima ungababona or ungabathola eenkolweni la bafundisa khona ngokulima.

I-apula, ivithamini etholakala kilo ngu-vitamin C namkha ngu-vitamin K.

Iye, amaplasa aphethwe bomma angalima indima ebonakalako emnothweni weSewula Afrikha ngombana ikhona namkha zikhona or akhona amaplasi aphethwe bomma akhamba ezingeni nalaba aphethwe bobaba. Esikhathini sanje abomma nabo kufanele bafake isandla kubonakale ukuthi bakhona nabo kwezomnotho weSewula Afrikha.

Iintjalo ezimila kuhle endaweni eyomileko, ngumengu nekhabe nama-peanuts.

Ngokubona kwami kufuze kube nelunga linye lomndeni eplasini kungabi namalungu woke womndeni ngombana yindawo yokUberegela. Abantu abahlala emaplasini kube babantu ababerega bakhambe inyanga nayiphelako, baye ekhaya emindenini yabo.

Indima eqakathekileko engadlalwa ngurhulumende nofana mbuso ekusekeleni abalimi abasakhasako kubafundisa ngekozokulima ngendlela ezihlukileko njengokubabonisa umehluko ekutjaleni iinthelo zebusika nezehlobo. Nokubasiza ngeensizi ekufanele bazithole ukuthi bakwazi ukukhulisa amabhizinisabo wokulima.

Ubungozi bamadamu kufana nedamu elingakakampelwa, liyingozi ebantwini nasebantwaneni ngoba bangawela bangaphili. Amanzi angakahlanzeki nawo asedamini angagulisa abantu ngoba abantu basela khona nefuyo.

Isimo sezulu vane sichazelwa lokha ukuthi izulu namhlanje zobe linjani or ilanga lanamhlanje zobe kunezulu namkha zobe ilanga litjhisa njani zobe kumakhaza. Kanengi sichazelwa kibomabonwakude, sazi ukuthi ubujamo bezulu ngelanga lelo buzobe bunjani.

Kufanele ngeenkhathi wazi ukuthi iinwuruwuru zizobakhona. Kufanele uvikele iintjalo zakho ngesikhathi, bonyana nasele kufika isikhathi sokobana uvune, ukwazi ukuvuna iintjalo ezikhona.

Ngesinye isikhathi kungabangelwa kukobana awukwazi ukumaketha ibhizinisi lakho kuhle. Namkha kufanele ube nemiNyango oyazisako ngeentjalo zakho ngesikhathi, wenzele bona nasewutjalile sekuyisikhathi sokuvuna, wazi ukuthi bobani abazokuthenga iintjalo zakho.

Isiphila esithengwa khulu ngilesi esibomvu, kodwana naso esimhlophe siyathengwa. Esibomvu senza izinto ezinengi.

AmaSewula Afrika amanengi atjalako namkha abosomasimu batjala iintjalo abaziko ukuthi nazivunwako ziyakhamba namkha zithengwa khulu. Ikoroyi yinto engathengwa khulu, ikoroyi ayisetjenziswa ngendlela esetjenziswa ngayo kwezinye iinarha.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu eentolo ayisekho, sekukhona ipuphu yesiphila esimhlophe.

Iinarha ezifana neenarha ezingatjali isiphila namkha ezinganalo ithuba lokuthi zitjale isiphila esinengi, ngizo iinarha ekufanele bona sirhwebelane nazo, njenge-Ukriane ne-Russia.

Iye, liqiniso lelo, ukuthengisa ipuphu yamabele e-Gauteng akusiyinto ezomenzela imali namkha ezokuthengisa khulu ngombana abantu abakerega e-ZCC ngibo abathenga ipuphu yamabele, ngombana badla yona. Kanengi baseLimpopo.

Ngesikhathi sokuthi wazi ukuthi isomiso siyeza, kufanele kube nguwe umuntu okwazi ukubulunga amanzi, ukuthi isikhathi sesomiso nasifikako wena uyakhhona ukutjala ngesikhathi.

Iye, isiphila nasingathunyelwa kwamanye amazwe zingaletha itjhugululo elikhulu ekhethwapha, ngombana eSewula Afrika kula khona kutholakala khona isiphila ngobunengi, nabalimi beSewula Afrika banengi khulu.

Ikambiso kufanele uyilandele ntanzi yokumaketha marketing. Kutjhukuthi urhatjha ngerhwebo lakho lokuthengisa namkha kuba nezinto ozenzako ukuthi uhlangane nabantu beentolo ezikulu, ukghone ukwazi ukubathengisela iintjalo zakho.

Imbewu yamalamune ungayifumana eentolo ezikulu. Ungayifumana nala kuthengiswa khona iintjalo.

Endaweni efana ne-Western Cape, ngiyo kanengi elima ama-apula begodu ngiyo engenza ukuthi umuntu akwazi ukuthenga ma-apula ngobunengi. Njengoba kufuneka amathraga amabili qobe veke, kungenzeka lokhu. Western Cape ngiyo enawo.

Nawudle isiphila usutha khulu, begodu isiphila sifana nomratha ngombana ipuphu yenziwa ngaso.

Ama-avakhado ngendaweni yangekhethu afumaneka lula khulu ngombana imizi eminengi iwatjalile. Begodu iMpumalanga ngiyo enama-avakhado ngobunengi.

Umraro kungaba ekutheni amakonyana athengweko la anobulili bunye namkha ubulili obufanako. Namkha akadli ukudla ekufanele ukuthi akudle, ukuze akwazi ukwenza amasotja womzimba, a-producer ngesikhathi.

Mina umbonwami uthi bekufanele uhlabe mazisese minyakeni emibili ngombana inyama esebudaleni ayikalungi begodu ayikathambi. Naziseminyakeni emibili inyama yakhona ithambe khulu begodu ngiyo ethengekako.

Iye, ingaba yingozi ebantwini abayidlako ngombana ayidli utjani. Begodu ezaleni iinkomo zidla izinto ezifana ne-poison ezingakalungeli umzimba wazo, nenyama yakhona angekhe ilungele abantu ukuthi bayidle.

Butjani obuthengiswa ngama-bundle utjani oburoliweko obuthengiswako, ngibo obungazisiza bona inyama yazo ibe sezingeni

Ngesinye sikhathi into eyenza ukuthi inyama ikhambe inamahlwili, kukobana ikomo leyo mhlambe beyigula namkha inyama yekomo yidala.

Iye, lokho kunepilo. Inyama yanamhlanje ayisahlatjwa njengenyama yakade, ifakwa emtjhinini izifele ikomo. Inyama yakhona nayo iba sezingeni elirerhe nelinepilo.

Iye, ngesikhethu inyama enambithekangako kuya ngokuthi ihlatjwe ngumuntu onjani namkha ngubani? Esikhathini esinengi umuntu onenyama embi inyama yekomo ayihlabileko ayibimnandi.

Iye, kuqakathekile ukuhlukanisa iinkomo zingabi zoke endaweni eyodwa namkha esibayeni esisodwa, kungasabi nendlela namkha nokuthi zikwazi ukujikajika khona lapho. Kuqakathekile ukuthi zihlukaniswe iinkomo, kwenzelwa nokuthi nangabe kunokugula okuthileko zingaguli zoke ngesikhathi esisodwa. Nokubanyana zivikeleke ngesikhathi esinye, ezinye nazigulako, ngombana kune kambiso yokuthi iinkomo nazinokugula okuthile ziyabulawa.

Lakhona vane kunamasokana amatjha ngobunengi kuKwaNdebele eMpumalanga, kulakhona ungathengisa khona iinkomo, zithengwe ngobunengi.

Amathambo ungawathengisela umphakathi namkha iintolo ezincani ezingakwazi ukukhambisa amathambo nazo.

Iye, esikhathini esinengi iinkomo ziyathukwa nangabe yisikhathi sokuthi zihlatjwe. Ngokombono wami inyama yekomo egijinyisiwe khulu namkha ediniweko iyathengiseka ngesinye isikhathi.

Iye, zidla ngokwaneleko, ngombana emadlelweni kunotjani obunengi begodu isikhathi esibuya ngazo iinkomezi ntambama zisuke sezithole utjani obunengi, zidle kghanorho.

Awa, akukakalungi. Ikomo nayidlileko emini ngantambama ibuya yetjise. Ukwetjisa kubuyisa ukudla ekudle emini, ikuhlafunyisise, ikuginye godu.

Iinkomo ezibizwa amabhonsmara zinenyama enengi begodu zinamafutha khulu, kubangelwa kubonyana zinikelwa ukudla okunepilo ngesikhathi soke.

Kulungile ukuqarha namkha ukuhlanganisa iinkomo ezingafaniko, ezimihlobo omunengi. Ngombana kukhona iinkomo ezingasisezingeni elirerhe ukuthi zikwazi ukuzala, namkha zikwazi ukwenza amakonyana asesimeni esilungileko.

Awa, inyama yekomo ethuthwe ngelori nenyama yekomo ezikhambale ngeenyawo iyafana, ngombana kuya ngokuthi wena ufuna iyokuhlatjwa endaweni enjani, namkha unayo na ilori, namkha imodere ezokwazi ukuthutha iinkomo zakho ziswe esilarheni.

Iindlela ezikhethiweko zombili zirerhe. Kodwana iinkomo ezihlala njalo esibayeni zingakhitjhwa ziyemadlelweni, azibinepilo ngesinye isikhathi. Ngombana utjani obusemadlelweni buhlaza begodu busaphuma ngaphasi kwehlabathi.